Kgetlho la ntlha ke pagama sefofane e ne e le mo ngwageng e fitileng fa ke ne ke ka ya tota ko Amerika, ke ne ka ikutlwa ke thabile thata ka go nne le la ntlha e bile ne la ntlha ke pagama sefofane, moya wa ka o ne o le ko tlase thata e rile ke pagama sefofane go na le letshogo le le rileng mo go nna jalo jalo.

Sefofane tota sone fa o tshimolola o se pagama, go na le letshogo le le rileng batho gape ba tshabisiwa ke gore se fela mo moyeng, ke sone se ba se tshabang lobaibai, ka gonne ba bona se le fela mo moweng le gore fa se wa tota go le gantsi se sa tuka, jaanong batho ba le bantsi ba tshaba loso kgotsa gone go nna mo moweng tota le lebelo le le tsitsibanyang mme.

O tshwanetse gore a nne le passport-o tota a ipolaela passport-o gore a ba a kgona le go reka ticket-e a iponele ticket-e fa a sena go iponela ticket-e a ye boemela fofaneng, a ye go emela nako e nkabe sefofane se sefofane ka yone, mme tota se ka nna le letshogo le le tsitsibanyang mmele ka gonne wa go fitlha a bolokesegile ka dinako tsotlhe.

Tiriso ya dibese mo motseng mo toropong ya rona ya Kurumane siame thata ka gonne dibese di na le tlhwatlhwa e e rileng e bile e kwa tlase thata mme ka mokgwa o di tsamayang ka teng lebelo la teng ga le tsameka ka bonako thata ka gonne o feleletsa o fitlha lata ko ditirelong, ke sone se sa siamang fela se se siameng ke gore ditlhwatlhwa tsa teng di siame tota.

Go le gantsi karata eno ya botlhale e botlhokwa thata, jaanong o tshwanetse go nna le lekwaloitshupo go iponela le madi a rileng madi a rileng mare madi a o a mantsi thata go na le ha o patala tsatsi le letsatsi, ka gonne yone karata e botlhale ya go le gantsi e kgona go sa bereke ka tsatsi lengwe ba felelela tse go tsenya mo kotsing.

Wa dibese tota o tshwanetse gore o nne le lekwalo la tsela le gore o tshwanetse o berekisana le batho bontle o nne le botho mo bathong tota, gore o tle o ise batho ka nako ko tirong tse nkabe ba di dira gore o dire ka nako batho ba le bone ba itumelele gore wa ba kgweetsa ka dinako tsotlhe.

Go le gantsi fa ba badiri ba dibese ba na le strike-e, seo se ama ba badiri ka gonne o feleletsa o sa fitlhe ka nako kwa tirong, o bo feleletsa e le gore yanong o latlhegelwa ke tiro ka lebaka la gore sepalangwa ga seo, dibese ga di a tla jalo le jalo.

Go ya ka nna dibese di tsamaya ka nako e rileng ka gonne gantsi di thusa thata gore o fitlhe ka nako gore o kgone go itse gore o tsamaya nako mang e bile ya go go emela nako mang jalo le jalo, jaanong nako ke yo ne e botlhokwa thata, o tshwentse o dire sengwe le sengwe ka nako.

Bese tota yone e feta gangwe fela ka nako fa e beile nako e beile nako, e tlile ya ntshiya tota fa e sa e ntshile tota ke sa la tlhoko nako le feta fa le ke santse ke re ke a taboga ke ya ko setopong, e feta fela ka gonne tota yone fa o seyo fa setopong ya feta ga ena nako.

Mo ke nnang teng ga se go tsamaya gwa nna jalo tota mare go ya ka mokgwa o ke bonang ka teng di tshupetso ga di a siama thata mo matshelong a rona.

Dibese tota gonne di tsamaya metse yotlhe di tsamaya metse yotlhe, jaanong seo se thusa batho ba ba nnang ko metseng ko e leng goreng ditekesi ga di kgone go goroga teng jalo jalo, yanong o ka iponela bese ka gore yone feta gongwe le gongwe ka nako, yanong ke sone se e thusang batho ba le bantsi gore ba kgone go fitlhelela ko ditirong le gore ba kgone go fitlhela ko ditoropong.

Ditlhwatlhwa tsone di kwa tlase thata go bua nnete jaanong ditlhwatlhwa ya bone ya ngwaga le ngwaga e re ama fela mo goreng le ge petrol-o e ya ko tlase bone ba dula bantse ba oketsa ngwaga le ngwaga, le ha petrol lookwane leile ko tlase bone ga ba fokotse, go ema fela jalo ga nke go nna le phokoletso epe fela mo dibeseng go dula go le ko godimo ka dinako tsotlhe.